Tse di batliwang ka dibanka ka karata ya sekolo ba ba tlhoka lekwalo la motsadi, ba tlhoka boitshupo jwa gago, ba tlhoka le lekwalo la gago la tulo ke tsone dilo tse di tlhokegang tseo.

Go tsaya karata ya sekoloto tlamehile o itse dilo tse di latelang, ditshenyegelo, bokgoni jwa go e duela, melemo ya o tlile go e duela go le go kae.

Go adima madi nako e nngwe go na le go tsenya mo mathateng, go na le dilo tse e leng gore o ka se kgone go di dira ga o kolota madi mme ke ne ke re go tokafatsa ke go adima madi ko ba o itseng gore go ba babalesegile teng le gore o ka tsena mo mathateng mme go botlhokwa gore motho ga a adima madi a adime madi ko lefelong le le-one a seka a patale sekoloto ka sekoloto.

Diphoso tse nako e nngwe ba adimile tse ba di dirang fa ba adima sekoloto ke gore ga ba shebe dikoloto tsa bone tsa pele, ga ba shebe le gore a o batlile go patela madi a ba kolotang ao.

Botlhokwa go itse melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga go dira ka gore nako o ka iphitlhela o adima ko go o leng gore ba tsaya madi a mantsi mo go wena.

Kitso ya madi le tse di amanang le tsone di thusa batho go ithuta temo go ya go adima madi ka dikarata mme le go tila kotsi gape di ba thusa go dirisa karata ka tsela e e babalesegileng, ba itse le gore ga ba adima dikarata ba adima ka lebaka le le ntseng jang.

Fa motho a batla go adima madi banka e tshimolola e tsaya dikgono le dipoloko tsa gago ga e fetsa e tsaya rekoto ya tsholofelo mme morokotso o bala gantsi ka mokgwa wa compound interest.

Ga ke tlhaloganye potso le overdraft ga ke itse gore overdraft-e ke eng.

Tse di kwa godimo di tsamaisana le tse di tsamaisang le overdraft di amana le morokotso o o kwa godimo le difetelelwa tsa tsona.

Dituelo tsa banka di fokotsa madi a motho a setseng ka gale mme tse e rotloediwa batho ba ba dirisang madi go ba adima madi ba dirise overdraft fa go tlhokega fela.

Tuelo ya go patela sekoloto kwa bankeng se thusa go fokotsa madi a sekoloto mme batho ba rotloediwa gore ba dirise overdraft fa go tlhokega fela ga o ka tlodisa kgwedi o sa patele dituelo tsa ko bankeng di-interest tsa compound ya ko godimo mme e tlile go nna tshenyego ebe e senya se bidiwang credit ya gago.

Tirelo ya go ntsha madi mo nageng e nngwe e thusa batsamai ka bonako gore go ntsha madi a naga eo mme le fa go ntse jalo di-interest le di-transaction fee di tlile go tsaya madi a mantsi ka bonako.

Forex trading ke go reka le go rekisa di-currencies go bona pharologanyo mme go dirisa forex trading o tlile go tlhoka broker e tshepegileng o tlhoka account-e, o tlhoka le kitsiso ya di-analysis go dira forex trading.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex ke gore batho ba bantsi ba dirisa forex-e gore ba nne bahumanegi go oketsa madi a a nang le mme ke utlwile kgang tsa gore batho ba latlhegetswe ke madi ba leka go reka di ka francis nako e ke leng ko sekolong mosimane o ne ke tsena land mo tlelaseng a dirisa forex o latlhegetswe ke madi a lekanang ten thousand so ga ke rotloetse ga o sa itse information-e ka forex, ga o batla go dirisa forex nna le information pele gore o seka madi a go a senyega o seka o a wa naganne gore o tlile go nna mohumi ka bonako ka gore ga e bereke jalo, o itse o itse information, o itse batho ba ba tshepegileng, di-broker tse di tshepegile because nako e nngwe batho ga ba tshepega ga ba batla madi a batho fela o nne le information ya gore di-analysis di bereka jang jalo le jalo.